Ke akanya gore rooibos e na le seabe se se tona tota mo go rotloetseng temothuo e e tswelelang pele, gonne batho ba le bantsi ba nwa rooibos ka gonne e sena acid e ntsi. Batho fa ba na le malwetsi dingaka di ba rotloetsa gore ba nwe rooibos ke ka moo rooibos e tla nnang e ntse e rekiwa ke batho. Go na le le mekgwa ya gore e ka sireletsa le tikologo, gonne fa rooibos e siametse mmele wa gago e siametse le masole a mmele wa gago go raya gore le temo ya teng ke temo e ka sireletsang tikologo ya rona.

Ke akanya fa balemi ba tshwanetse go itlwaetsa go reka ditanka tsa metsi ba di beye mo malapeng a bone gore e re fa pula ena metsi ao a kgone go tsena mo ditankeng tseo, ke o ne metsi a batla dirisang mo temothuong ya bona fa ba jetse dijalo tsa bona. Gonne diphetogo tsa maemo di re bontshitswe gore le di pula tsa gompieno ga di ne ka tsela e re neng re tlwaetse gore di na ka yone bogologolo. Jaanong fa metsi a somaretswe mo ditankeng go kgonagala gore leng kapo leng go ka kgonagala gore molemi a kgone go tsaya metsi a tanka a tshele temothuo ya gage temothuo ya gage e tle e kgone go gola.

Fa nka nna le temothuo nka jala diapole le dinamune. Maungo a mabedi ao a siame tota gonne a maatlafatsa masome a mmele, go botlhokwa segolo bo tona ka dipaka tsa mariga gore mmele o kgone go itwantsha mo mafikeleng e gangwe le gape e nnang e re tshabela. Ke ne ke tla jala gape dipanana gonne dipanana di siame for letlalo la motho. Ke jale gape dimengu le diperekisi gonne ke maungo a re itumelela o ne ka nako ya selemo.

Fa ke ne ke le morui ke ipaakanyetsa go ya go rekisa dijalo tsa me kwa mmaketeng ke ne ke tla simolola ka go dira bonnete ba gore ke thapa babereki ba tle go nthusa go roba le go tlhaola dijalo tsa me. Ke ne ke tla dira bonnete ba gore dijalo dingwe le dingwe di tlhopiisitswe ka mokgwa o di tshwanetseng di tlhopisiwa ka tsone, sekai dijalo tse di tshwanetseng di tsamaye ka setsidifatsi di nne letlhakore le le lengwe tse di swabang ka bonako di ne letlhakore le le lengwe tse di boima go phala tse dingwe go tshwana le maphutshi di nne letlhakore le le lengwe. Ke be ke netefatsa gore di tsamaya jalo tsa setsidifatsi di tsena mo setsidifatsing. Ke be gape ke dira bonnete ba gore ke a dikwala gore fa di fitlha ko mmaketeng batho ba be ba itse gore ke eng se se ka fa gare.

Dijalo tse di rekiwang 'tsatsi le letsatsi mo malapeng mo matsatsing ano di nne di eiye, ditamati, khabitšhe, le ditapole. Dieiye le tamati di kgona go dira moro o monate tota o o ka o jang ka bogobe, le fa o sena nama o ka seke wa utlwe gore ga o na nama. Khabitšhe le yona o ka nna wa e dirisa jaaka salad kgotsa o ka nna wa e ja e le fela jalo ka bogobe. Ditapole tsona o ka di dirisa ka ditsela di le dintsi o ka dirisa ditapole wa di fepa bana, o ka dirisa ditapole wa di dira di-chips, o ka dirisa ditapole ka go di bidisa fela, mme o a dira moro o monate wa tshela fa godimo wa ja wa kgora.

Merogo e fitlhelwang ka nageng ke merogo e e tshwanang le bo lettuce, celery, cane merogo eno e ya kgona go e jala gape. Fela go na le merogo e e tshwanang le di-carrots, digwete yona e merogo ga e jale gape ke ka lebaka le le reng o tshwanetse gore jara le jara o nne o e jala gonne ga e jale gape.

Katiso e nepagetseng le melawana ya pabalesego ya badiri mo dipolaseng e botlhokwa thata gonne badiri mo polaseng botlhe ba tla itse se ba tshwanetseng ba se dire ba itse le gore ba se dire jang. Ka jalo maemo a tiro mo temothuong a tla nna botoka le dikotsi di tla nna di le dinnye kgotsa di ka se nne teng gotlhelele gonne gago kitla go nna le motho o latofatsang mong wa polase gore ene o ne a sa itse sepe, gonne o tlabe a katisitswe a katisitswe ka mo go nepagetseng ebile a filwe le melawana ya gore o tshwanetse a dirisa dilo jang ka nako mang gore a bolokesegile.

Go khurumetsa dijalo go botlhokwa gonne fa dijalo di bulegile dipula di a na, diphefo di a foka, mmu o ka nna wa kgogolega ka ditsela tse di farologaneng. Fa dijalo di khurumediwe mmu o kgona go nna mo lefelong le le lengwe le fa dipula di tla ga di kgone go kgogola mmu o, fa diphefo diatla ga di kgone go kgogola mmu o, le dijalo di kgona go gola pila di sa refosaganyane le polasi yotlhe. Temothuo ka jalo e kgona go gola, ebile le mmu le tsona dijalo di sireletsege.

Tsala fa o batla go godisa avocado o ka nna wa tsaya thapo ya avocado kgotsa gongwe motho o rekile kwa lebenkeleng. E tseye o e tlhabe ka di tooth pick matlhokwana a re a dirisang fa re fetsa go ja. O tsenye thapo e mo metsing o emele go tlhage maungonyana ka mo matlhakoreng. Fa ke fetsa go tlhaga tsaya thapo e o e tsenye mo mmung dira bonnete ba gore mmu wa gago ke mmu o lebaganeng le letsatsi, ke mmu o sa kolobeng thata, ke mmu o nonofileng o itekanetseng. Fa go ntse go gola o tla nna o ntse o jala jalo, di-avocado di gola monate mo kgweding ya Mopitlwe go fitlha go Seetebosigo.

Pele o ka simolola tshingwana mo lelapeng la gago netefatsa fa o na le dilo tse di latelang, sa ntlha o na le mmu mo lelapeng la gago o nonofileng fa o ka jala dijalo tsa gago teng, sa bobedi o na le lefelo le le lekaneng dijalo tsa gago, sa boraro o na le metsi a phepa a o ka nosetsang dijalo tsa gago ka o ne, sa bone a letsatsi le a fitlhelela ko dijalong tsa gago, sa botlhano netefatsa fa o na le di diriswa tse di tla go thusang go dira mo tuin-ing ya gago gore dijalo tsa gago di gole pila.

Dijalo tsa mefutafuta tse di golang ka mo tlase ga mmu di akaretsa dilo tse di tshwanang le digwete, carrots, beetroot-i, ditapole, di-sweetpotato, dieiye, garlic le yone ginger ke dijalo tse di golang ka fa tlase ga mmu.